Taba ya pele e entseng dintho tsa lebollong di pepesehe ke marangrang. Batho bana ba sebedisa marangrang ka tsela tse sa lokang ho ba ba batla ho tuma, motho o batla ho ratwa a latellwe morao ke batho ba bangata ba etse tjhelete. Jwale ha o bua ka ntho tse patuweng, re tlo ya re le bangata ho ba re batla ho di tseba ho re di patuwe. E ngwe hape keya bona batho bana ba bolotsang ba sa tshwareng bana bana hantle, re qetella re bona ditabeng mona hore ngwana o na entsiwe sena that's why a ileng a hlokahala. E seng feela se re tseba le hore botoneng ho etsuwang. Ka nako e ngwe utlwe ditabeng ho thwe o labola o na seuwe hampe jwalo jwalo, e le ntho jwale tse seng re di tseba ka baka la hore ha ba sa etsa dintho hantle ka tsela e lokileng.

Ke motho a nang le tsotello merabeng e meng. Ho tseba hore ba etsang ba phela jwang, ke eng ntho tse ba di ratang tse ba sa di rateng le television-eng ke shebella mefuta ena ya dipuo kaofela le Afrikaans keya e shebella English, seVenda ke shebella kaofela ha ke kgethe. Hoba ke batla ho tseba hore batho bana ba phela jwang hore la hao ka etsahala bophelong ka letsatsi le leng, nna le bona re thulane kapo ke hloke thuso hotswa ho bona, ke be ke tseba tse mmalwa ka bona hore motho wa thaba ebile wa kgotsofala ha o tseba ka yena o tseba ka hore ba etsang ka meetlo ya bona, ba etsang mahaeng a bona. Jwalo ka ha hona jwale ha o fihla kwana KZN ba thaba haholo ha ba utlwa hore o wa re utlwa na re reng o bo kgona ho lahlela mantswe a mabedi a mararo, e leng ntho e etsang hore batho ba phuthulohe hore ba bue le wena.

Aa! Ho ka se kgonahale, ho ka se kgonahale ho ba ke dintho tsa moetlo. Mohlomong ho ka thwe e seng university, empa ho be le mo ho ka kopanelwang teng. Ba rutwe hantle hore ba ba tshware jwang ba ba etseng ho ba university ke batho ba bangata. Ene di puisano tse ntho e ngwe le e ngwe e tswang moo ke lekunutu, jwale ha re lo e bua ka sekolong ho bolela hore le nna nka ya ka le ho ngodisa fela kare ae ke batla ho tseba dintho tsena e leng ntho e sa tlo loka. Bona ba ka kena di tlelase kae kae, empa lekunutung leo la bona hore diphoso tse tse ngata di se kenne tsa etsahala tsa lebollo. Ba lo buisana kwana e le bo ntate, hore kapa bo mme ba o hore ba kgone ho thusa bana hantle mara university ha e no loka.

Ha heso re tlosa sefifi ka mora kgwedi, ka mora kgwedi ho hlajuwa nku ke hona re tlosang sefifi, re kutwa moriri kaofela. Kaofela ha rona re ya kgona hore re se tlose ha hona a hanang ho ba re ya mamela hore batho ba moetlo haholo. E le hore ka mora nako be re ntsha be re tlosa kgutsana ha re tlosa kgutsana ka mora di kgwedinyana tse tharo tse nne e le hore motswadi wa rona o sa hlobotse, ha e ba ho no hlokahetse motswadi a setseng ha sa hlobotse, re tlosa kgutsana ha re tlosa kgutsana e ntse ba nku re kutwa sa bobedi hape.

Dumela mma, ke kopa ho botsa hore ke eng eo nka e rekang ke batla ho etsa teboho ya badimo ho ba ke thotse mosebetsi ene se ke kgola hantle, ke na le tjhelete e mmalwa ke kopa ho re ke tlo etsa mokete lapeng moo. Ke kopa o njwetse hore ke reke eng, ke kgone hore ha ke tla hae ntho e ngwe le ngwe e be se le teng kapo keo kenyetse tjhelete. Hape ho tlo etsiwang ke mehato e feng e nkuwang hore re tlo o etsa jwang mokete, retlo qala neng tsatsi le feng jwalo jwalo, ke kopa o njwetse dintho kaofela hore ke kgone ho itukisa ka nako.

Nna ke bona e se bothatha ha dishweshwe di etsuwa ka tsela ya mese ka tsela e itseng e berekiswa ka tjhelete e hodimo, theko ya teng e ba hodimo ho ba hona jwale batho bana ba etsang dishweshwe se ba etsa ka tsela tse ntle, ba kenya dintho tse ngata ba kenya masira hona mono. O fumane motho e ka kgosikgadi e ka motho wa boreneng a ba motle. Jwale nna ke bona ho re ha ke bone phoso ka taba eo, le ho patala o ka patala ho re ho ntsona le dishweshwe tse kgonang ho fumaneha ka theko e tlase kapa masela a teng. Ha o batla seshweshwe se hantle fela se e hlomphehileng. Ho bo ba le tsena hee tsane tse re reng, mohlomong ka lenyalo o etsa lenyalo la seSotho mara o batla ho be ho tle, e ha kena bothata ba taba eo ke ya e rata.